Magoza lawa ya nga tekiwaka eka tindzawulo ta ndzilo i ku va vanhu va lemukisiwa leswaku loko switimela ndzilo swi ri emagondzweni vachayeri kulorhi kumbe vachayeri kungari vachayeri va swa mindzilo vafanele ku nyizela timovha ta mindzilo leswaku ti hindza hi ku va ku va ku ri mhangu ya xihatla leyi humeleleke kumbe timhangu ta swihatla leti ti lavaka leswaku va nghenelela hi xihatla va ta pfuna ku timela ndzilo vachayeri kulorhi va fanele ku endla ndlela ku nyizela va ndzawulo ya ndzilo leswaku va hatlisela ku ya pfuna mimhango leyi humeleleke.

Vatswari xiphemu lexi va xi tekaka ku nghenelela kumbe ku tiyisisa leswaku vana va vona va dya swakudya leswi nga na rihanyo exikolweni ku i ku va vatswari va lunghisa vana mihandzu mihandzu hi yona yi nga ta tiyisa mimirhi ya vana leswaku va kota ku hanya kahle emimirini hi nkarhi wo wisa leswaku vana va ta dya swakudya leswi swi hanyeke kahle handleni ka ku va vana va phaka swakudya leswi dyiwaka exikolweni vatswari va fanele leswaku va fambela kule ni ku nyika vana swakudya leswi swi nga na chukele swinene hikuva swi nga va onhela.

Ku va vana va dya swakudya leswi nga ringanela kumbe ku kamberiwa hi va ndzawulo ya rihanyo eswikolweni swi antswisa miehleketo ya vana hikuva swi va nyika matimba swi va nyika miehleketo ya ku tshwutshwa na ku va va ehleketa kahle va nga tikeriwi etimhakeni ta tidyondzo ta vona hikwalaho ka swakudya leswi swi va akaka miri swi tlhela swi va pfuna leswaku va kula kahle emirini ya vona ku nga ri emirini ya vona ntsena kambe na le byongweni bya vona va akeka kahle swi endla leswaku va tshutshwa emiehleketweni va kota ku hleketa kahle loko swi ta eka timhaka ta dyondzo ta xikolo.

Ku va swikolo swi va na bokisi ra mpfuno ro sungula wo sungula swi pfuna leswaku loko vana va hlanganile va huhwa va vavisana hi nkarhi wa ku wisa kumbe hi nkarhi wo dya wo kumbe wo wisisa miehleketo swi pfuna leswaku n'wana eka nkarhi walowo kumbe vana lava vavisekeke va hatlisa ku va va kuma ntshungulo lowu nga fanela ku nga ri ku va mathicara ma heteriwa nkarhi hi ku ya kumbe ku teka nkarhi ku ya etitliliniki va yisa vana swi pfuna leswaku vana va hatla va kuma vutshunguri lebyi va byi lavaka hi ku hatlisa naswona sweswo swi ta ponisa vutomi bya vana ku va va hatla va kuma vutshunguri hi ku hatlisa.

Swivangelo leswi tolovelekeke eka timhaka ta ndzilo i ku va vanhu va sukela makhandlele va ma layitile kumbe va tlela va nga timanga makhandlela xexo i xivangelo xi kulukumba lexi endlekaka eka timhaka ta ndzilo na ku va va va ti kokela gezi swi nga ri enawini nsivelo wa swona ku nga leswi vanhu lava layitaka makhandlele va ya ku tleleni va nga swilemuki va fanele ku tiyisisa leswaku loko va tlela makhandlele ya vona va fanele va matima va tlhela va ma veka kule va tlhela va tiyisisa leswaku ma timekile kasi etimhakeni ta gezi va fanele va tihlanganisa na khampani ya eskom leyi ku nga yona yi nga enawini ku chelela vanhu gezi.

Tindlela leti ti nga tirhisiwaka ku va ku yisiwa muvabyi exibedhlele loko ambulense yi hlwela ku fika hikwalaho ka swiyimo swa le magondzweni i ku va mfumo wu va ni tiambulense ta swihahampfhuka leswaku loko tiambulense ta le magondzweni ti nga koti ku fikelela muvabyi hi nkarhi walowo leti ta swihahampfhuka ti nga swi kota hikuva a ti kwetlembetane tiambulense tin'wani exibedele mabaketi hi yona mhaka sweswo swi fanele swi tiyisisiwa hi va ndzawulo ya rihanyo va swi humelerisa va endla swihahampfhuka leswi swi nga ta kota ku teka vavabyi e swi emakaya va ya eswibedhlele va fika va hlayisekile no kuma vutshunguri hi ku hatlisa.

Vadyuhari a va ta pfuneka kahle ngopfu hikuva vadyuhari i vanhu lava va nga fambela hi miehleketo swi endliwaka hi mhaka ya ku ri va kurile hi yoho mhaka loko va ndzawulo ya rihanyo kumbe swibedhlele va hirha vukorhokeri lebyi nga ta yisa mimirhi emakaya ya vadyuhari ematshan'wini ya ku va boheka ku ti landzela swi ta va pfuna leswaku va wisa emakaya va nga fambi ngopfu nakona va tiyisa miri ya vona hi ku tshama ekaya va nga fambi hi mpfhuka wo leha va landza vukorhokeri hi yoho mhaka la vadyuhari vo tala va lahlekela hi miehleketo loko va famba va ya lomu swibedhlele va ya etitliliniki va ta lahleka nakona hi swi endla hi ku va va lahlekele hi mihleketo hi ndlela yaleyo.

Ndle ndlela ya ku ti sivela ku va muyimana kumbe ku tisirhelela eka vuyimana ya tirha swinene ngopfungopfu eka vantshwa va hina va Afrika-Dzonga nakona i ndlela ya kahle ya ku va munhu a ti endlela vumundzuku lebyinene kumbe ku ti vulavulela vumundzuku lebyinene ku sirhelela vantshwa leswaku va nga vi vayimana va ha ri swikolweni kumbe va ha ri vana eka vatswari va vona ndlela yo tshika ku tika ya tirha swinene ngopfungopfu eka vantshwa va masiku lawa lava ya ku titliliniki va ya tlhava ti-injection leswaku va sivela vuyimana.

Tidyondzo to tiyisisa kumbe ku lemukisa hi nsivela hi sivelambeleko i tidyondzo leti ti lulameke ngopfungopfu eka vana lava va nga ri eswikolweni swa le hansi swi nga ri swikolo swa le hansi ntsena kambe ku ri swikolo swa le hansi na swikolo swa le henhla hikuva masiku lawa vana va na mfanelo yo swi tiva leswaku va fanele ku tisirhelela loko va endla timhaka ta masangu dyondzo ya kona i ku va va dyondzisiwa hi ku sivela mbeleko hi tindlela to hambanahambana ku nga va ku ri maphilisi ku tlhava ti-injection kumbe ku tirhisa ti-condom leswaku va tisirhelela eka timhaka ta masangu.

Ku pfumaleka ka mimirhi swi na xiave lexikulu eku tlakukeni ka mafu ya vadyuhari vana lavatsongo vasesi vabuti eka tindhawu ta le makaya hikuva loko mirhi yi pfumaleka etindhawini leti va faneleke ku tshunguriwa ka vona ka tona kumbe eswibedhlele swi endla leswaku vanhu va nga vi ni vutshunguri hi ku hetiseka kutani mirhi ya vanhu yi hatla yi hela matimba hi kuya hi vuvabyi lebyi byi nga khoma munhu hi nkarhi walowo hi yona mhaka swi endla leswaku hi vanhu va hina kumbe maxaka ya hina ya hatla ya hi siya emisaveni.

Mitlhontlho leyi tiambulense ti hlanganaka na yona loko ti ri magondzweni ti landza vavabyi eka tindhawu leti tirhisiwaka swa magondzo ti nga ri kahle i ku va tiambulense loko ti ri magondzweni ti siveriwa hi timovha tin'wanyana ku va ti hatla ti fika xikombiso ku nga va ku ri tinghozi leti humelelaka emagondzweni leti ti endlaka leswaku tiambulense ti hlwela nkarhi wun'wanyana u kuma ku gondzo ri na nghozi yo karhi nakona gondzo ro karhi ri le ku tirhiweni kumbe ku lunghisiwa hi yo mhaka swi endla leswaku tiambulense ti hlwela ku fikelela vavabyi leswi nga endlaka leswaku swi koxa vutomi bya vavabyi hi nkarhi walowo.

Lexi nga ta antswisa ntshamiseko wa timali eka vanhu lava hanyaka kumbe va nga na vutsoniwa ematikoxikaya i ku va vanhu lava nga na vutsoniwa va holeriwa mali ya vona ya mudende hi vanhu lava va nga tshembeka lava va tshamaka na vona leswaku va kota ku fikelela timfanelo hinkwato leti va ti lavaka leswaku va kota ku va xavela swakudya va tiyisisa leswaku va na ndhawu ya ku tlela va na swiambalo ni hinkwaswo leswi munhu a swi lavaka ku va a ti hanyisa hi swona.

Ku vona ka mina ku va hi tlhaviwile nayiti ya ku sivela COVID-19 a swi hi pfunanga nchumu hikuva van'wani va vona vanhu lava nga tlhaviwa nayiti yeleyo ya ku sivela COVID-19 ku ve na switandzhaku swo ka swi nga ri kahle ku nga ku tshamela ku twa ku vava hi minkarhi hinkwayo van'wanyana minhlana ya vona a ya ha tirhi kahle van'wanyani swisuti swa vona a swa ha tirhi ri kahle hi yo mhaka ndzi vona leswaku a swi pfunanga ngopfu nchumu hikuva van'wana loko va tlhaveriwile hi ndlela yaleyo a yi tlhela yi va khoma COVID-19 hi ndlela yaleyo.

Tanihi ntukulu laha mutini vakhalabya kumbe vakhegula kumbe vakokwani wa hina va fanele ku yisiwa evuhlayiseki laha ku hlayisiwaka vanhu lava dyuhalaka hikuva ku na swo karhi leswi va swi langutaka ku va munhu a fanerile ku va a fikisiwa kumbe ku tshama endhawini ya vuhlayiseki nakona ku hlayisekile swinene vanhu lava tirhaka kona va dyondzisiwile hi vadyuhari va tiva mianakanyo ya vadyuhari nakona swi hlayisekile hikuva swi le nawini vadyuhari vo tala vakokwana vo tala va tshama kona va hlayiseka mianakanyo ya vona ya pfuxetiwa hikuva va kha va tlanga mitlangu yo karhi ni ku kuma vanghana va hungasa na vona.

Loko munhu a khomiwile hi vuvabyi bya gome hi n'wi vona hi ku tshamela ra ku ehleketa ngopfu hi ku tshamela ku hlekelela a ri yexe kumbe ku tshamela ra ku suma tinsimu hi minkarhi hinkwayo nkarhi wun'wanyani u lahlekela hi miehleketo a nga ha swi tivi leswaku hi yena mani u huma kwini ku endlakala yini hi nkarhi walowo hi yona mhaka hi kota ku vona munhu leswaku u khomiwile hi vuvabyi bya gome hi ndlela yeleyo nakona u ta lava ku pfuneka hi xihatla.

Vathori leswi va faneleke ku endla swona leswaku va tiyisisa ku vatirhi va vona va hlayisekile i ku lemukisa vatirhi va vona hi switirhi leswi swi nga nghozi kwala va tirhaka kona nakona va fanele ku nyikiwa swiambalo leswi swi sirhelelaka kumbe ku va sirhelela eka ntirho wa vona ku nga ku ri swiambalo swo fana ni swimandlamandla tintangu leti nga na tinsimbhi ku nga mabutsu kumbe maovhorolo.

Swikili leswi va faneleke ku va na swona ndzi vulavula hi vatirhi va nhlayiso wa le kaya i ku va va lehisa timbilu ku va ni ku lehisa mbilu swi vula leswaku u fanele u swi tiva leswaku u ya tirha ni vanhu lava dyuhaleke hikokwalaho u ta kota ku tirha na vona kahle u va khoma kahle u hetisisa ntirho wa wena kambe loko u nga ri hava mbilu ya ku leha kumbe swikili xa ku kota ku lehisa mbilu u nga ka u nga koti ku tirha na vadyuhari hikuva vadyuhari i vanhu lava lahlekeriweke hi mihleketo hakanyingi van'wanyana yo va fambela miehleketo hi ndlela yaleyo kambe loko munhu a ri na ku tiyisela a ri ni ku lehisa mbilu a nga heli mbilu u ta kota ku tirha ni vadyuhari kahle.

Loko munhu a ri karhi a ri ka quarantine a nga pfumeleriwangi ku khandziya xo famba xa xa mani na mani hikuva u va a ri eka xiyimo lexi a faneleke ku tshama a ri yexe a nga hlangani na vanhu van'wanyana leswaku a nga endli leswaku xitsongwatsongwana xa COVID-19 xi tsutsuma hi xihatla kumbe xi tlulela vanhu van'wanyana loko munhu a ri ka quarantine u fanele ku tshama a ri yexe ku kondza a hola xitsongwatsongwana xa COVID-19 hi kona a nga ta kota ku khandziya xo famba xa mani na mani.

U fanele ku ya u fanele ku ya eka dokodela ku ya kambisisa leswaku hikokwalaho ka yini murhi wa yena wu hunguta ku vilela wu nga ri ku n'wi pfuneni ka xona.

Mindyangu yi nga va seketela hi ndlela leyi vavabyi lava dyuhaleke lava langutanaka ni switandzhaku swo biha swa miri i ku va va tshama endhawini yo kufumela mindyangu yi fanele yi tiyisisa leswaku va dya swakudya leswi faneleke na ku nwa tiphilisi hi nkarhi.

Swikolo swi nga kota ku vitana vanhu kumbe lava tirhanaka ni swidzidziharisi ni swi rihanyo ku nga va ndzawulo ya rihanyo ku ta hlamusela hi makhombo lama nga kona loko munhu a teka swidzidziharisi kumbe ku tirhisa swidzidziharisi.

Rihanyo ra mianakanyo leri nga tshunguriwangiki hi mikarhi yin'wanyani ri yisa hi ndlela leyi ku va munhu a tirhisa swidzidziharisi munhu u ta anakanya leswaku hi swona swa kahle kumbe hi xona xintshunxo ku va a tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha leswi swi endlaka leswaku munhu a va na ntshikelelo wa miehleketo ku nga ha tirhi miehleketo ya yena kambe ku tirha ntshikelelo lowu nga kona emiehleketweni wa yena.

Marito lawa a ma ta ndzi endla ndzi titwa onge vakokwani a va ri ni xitshunxo xa ku endla mirhi hi voxe ya ku va yi hunguta ku vilela.

Hi nga endla leswaku vanhu lava tirhisaka mirhi ya yo hunguta ntshikelelo va va eka tindhawu to hlayiseka hi ndlela leyi ku va ya hi va kumela vanghana vo tshama na vona leswaku ntshikelelo wa vona wa miehleketo u ta hungutana ku va va endleriwa mitlangu yo karhi leyi va nga ta tlanga yona tanihi ku hungasa na ku tshama na vanhu lava va swi kotaka ku va hlayisa hi tlhelweni ra mabaselo.

Ndlela leyi nga tirhisiwaka ku hlohlotelo vanhu ku va va landzelela treatment ya mavabyi ya HIV i ku va va dyondzisiwa hi mavabyi lama na ku va loko va nga teki treatment ya mavabyi lama va tsundzuxiwa hi switandzhaku leswi nga ta endleka loko va nga teki treatment ya mavabyi ya HIV and AIDS.

Switandhaku swa mina swi lawuriwa hi ndlela leyi hlayisekeke hi ndlela leyi ku va na switandhaku eka mirhi leyi nwiwaka hi vanhu lava nga dyuhala swi endla leswaku miri ya vona yi nga hlayiseki kumbe mimiri ya vona yi tshikeleleka hi ndlela yaleyo ku va vanhu va papalata switandhaku leswi endlekaka ka ka hikuva va tekile mirhi i ku va va tiyisisa leswaku mirhi leyi nga vuriwa leswaku va fanele ku nwa yona va n'wa yona va tiyisisa va nga hundzisi mpimo.

Mphakelo wa mirhi hi mfumo swi tlanga xiave lexi eka ku pfumaleka ka mirhi eswibedhlele swa le makaya swi endla leswaku vanhu va pfumala vutshunguri hi ku hetiseka leswi endlaku leswaku vanhu ku va ni mafu yo tala kumbe ku ka vanhu va nga tshamisekanga emirini hi ndlela yeleyo.

Tikhemisi ti nga wu antswisa hi ndlela leyiwani mphakelo lowu nga nyawuriki wa mirhi i ku va tikhemisi ti va ni mirhi yo enela ku fikelela vaaki kumbe tikhemisi ti akiwa hi xitalo laha ku nga ni vanhu ngopfu kutani hi kona va nga ta kota ku fikelela kona ku ya xava mimirhi.

Vahlayisi va nga swi papalata va nga swi languta no swi papalata hi ndlela leyi swo biha swa mirhi eka vadyuhari i ku va loko va tiva leswaku mirhi yo karhi vadyuhari a yi va khomi kahle va nga nyiki nakona va va tumbetela va veka endhawini leyi nga hlayiseka leswaku vadyuhari va nga yi fikeleli.

Vutshunguri bya le kule a byi nge olovisi nhlayiso wa rihanyo wa le makaya hikuva loko vutshunguri byi ri kule na vanhu vanhu a byi nge koti ku fikelela vanhu lava vabyaka kambe loko vutshunguri byi ri kusuhani hi kona hi nga ta kota ku hlayisa rihanyo ra vanhu va le makaya.

Mfumo wu nga nghenelela hi ndlela leyi eka ku pfumaleka ka mimirhi hi nkarhi wolowo wu nga endla leswaku u nga tiyisisa leswaku swibedhlele hinkwaswo swi na mphakelo wa mirhi hi ku hetiseka hikuva swi humesa hikuva mfumo wu humesa ntsengo wa mali leyi nga ta pfuneta etlhelweni rihanyo leswaku va na mphakelo wa mimirhi hi ku hetiseka.

Ina, loko a ndzi ri na ntshikelelo wa mianakanyo a ndzi ta tiyimisela ku va ndzi nwa mirhi leyi hungutaka ntshikelelo wa mianakanyo hikuva swa pfuna swinene loko munhu a ri na ntshikelelo wa mianakanyo u fanele ku kuma xo karhi lexi xi nga ta endla leswaku ntshikelelo lowuwani wu hungutana ku nga mirhi leyi yi nga endleriwa swona sweswo.

Mirhi ya ku hunguta ku vilela yi tirha hi ndlela leyi ku mianakanyo ya munhu yi endla leswaku miri wa munhu wu kota ku tshwutshwa ku hleketa kahle miehleketo ya munhu yi kota ku ehleketa kahle nakona a kota ku wisa hi laha ku faneleke.

Swipimelo leswi ni nga swi tirhisaka tanihi muchayeri wa movha loko ndzi ri ku chayeleni i ku va ndzi tiyisisa leswaku bandi ra vuhlayiseki ndzi ri bohile nakona layisense ya mina leyi ndzi faneleke kumbe yi nyikaka mpfumelelo ku chayela hi yona ndzi tshama ndzi ri na yona emovheni nakona rivilo ri va leri ringaneke eka gondzo rero.

Mirhi leyi lwisanaka ni ntshikelelo yi na ku pfuna swinene eka ku lawula vutomi bya vanhu yi endla leswaku vanhu va pfuneka hi ku va va nga hleketi ngopfu hikuva mianakanyo hi yona yi tirhaka swilo hinkwaswo emirini wa munhu hi yona yi lawulaka miri wa munhu loko mianakanyo yi na ntshikelelo a yi koti ku tirha kahle na miri wa vanhu a wu koti ku tirha kahle kambe wu va wu nga tiyelangi leswaku wu hleketa kahle hi yo mhaka mirhi leyiwani ya pfuna ku phyuphyisa ku rhurhisa mi mianakanyo ya munhu leswaku yi tirha kahle.

Mhaka leyi endlaka leswaku swibedhlele swa mfumo swi tala ngopfu ku tlula swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo i ku va vanhu va pfumala mali leyi yi nga ta va pfuneta ku va va ya swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo mhaka nkulu i ku va vanhu va ya eswibedhlele swa mfumo i ku va va kuma vutshunguri mahala va nga hakerisiwi.

Lexi endlaka leswaku vavabyi va wa va ri etilayenini to ringeta ku pfuniwa i ku va va nga hatlisi va pfuniwa nakona ku va ku ri na nkayivelo wa switulu leswi va fanelaka ku tshama eka swona na ku va ku ri na nkayivelo wa vatirhi eswibedhlele swa endla leswaku vavabyi va tikuma va wile hi ndlela yaleyo.

Mhakankulu leyi endlaka leswaku a hi nga fanelanga hi tshunelelana hikuva vuvabyi bya COVID-19 byi va byi ri kona lana i ku va hi va hi sivela xitsongwatsongwana lexi hikuva xitsongwatsongwana lexi a xi vuriwa leswaku loko vanhu va tshunelelana i kuma leswaku ku na munhu loyi a nga khomiwa hi xitsongwatsongwana lexi swi nga endla a xi tluleta vamakwerhu lowun'wana a nga kusuhani na yena hi yo mhaka a hi fanele hi siya mpfhuka.

Ku va muvabyi kumbe vanhu va ti tsala miri mavito swi nga pfuna hi ndlela leyi vuvabyi bya dementia swi nga endla leswaku munhu waloye a tshamela ro tsundzuka vito ra yena hikuva a ri vonile ku va a ri tsarile emirini wa yena hikuva vanhu lava va muvabyi bya bya muxaka lowuwani va lahlekela hi miehleketo.